Hela motswalle, o so utlwile ka mananeo a temo moo batho ba ka fumanang boitsebiso bo eketsehileng. Hona ho bolela hore, o tla ithuta ha batsi ka ha, tsa temo le tse ding tse fetang mono hore o tsebe ho iphedisa.

Borapolasi beso, ke fumane monyetla ebile ke na le mohopolo o motle wa hore re nke tsohle tseo re di jalang, re yo rekisa setjhabeng hore re tsebe ho etsa tjhelete e bonahalang. Hona ho tla re thusa hore re phedise ba malapa a bo rona, mme re fumane mmaraka moo re tla rekisang tsohle tse re di jalang.

Ho fumana polasing masimo a lemuwe nakonyana, hona ho ka ba le ditlamorao tsa ho tshwana le hore, mobu ha o sana dikotla tse hantle tsa ho hodisa dijalo, mme le hore o tlo hloka dintlafatso tsa hore dijalo di kgone ho hola hantle, mme hona ho tlo batla le hore hape ho be le hoo ho tla etswng hore dijalo di hole ka pele, ho tshwana le ho di nosetsa, ho di fepela dikotla le ho dula o di hlokomela ka mehla le ho di kotula ka nako.

Eya nka kgona ho ba thusa hore, ke ba hire ka nako tsohle polasing, hore ba tsebe ho amohela pension ha ba fihla dilemong tsa ho phomola. Hona ho tla etsahala ka mabaka ana a latelang, ka dihla tse fapaneng le tla be re jala dijalo tse fapaneng ho ya ka sehla se re leng ho sona, mme re tla hweba ka ntho tse fapaneng ho tshwana le dijalo, diphoofolo le ho etsa tse ding tsa dintho tse re ka kgonang ho di etsa ho tswa dijalong tsa rona. Re tla boela hape re rekisa diphoofolo, re etsa cheese, mme ebile re rekisa le lebese hore polasi e dule e ntse e etsa tjhelete le basebetsi ba kgone ho dula ba sebetsa ka nako tsohle.

Le ho se hole hantle hwa tsona polasing ho utlwisa bohloko, mme ho thefula tjhelete eo polasi e fumanang. Hore sena se loke ke bona re tshwanela ho lokisa mo di dulang teng, re lokisetse temperature-ra ya teng ho dula ho futhumetse, re di fe dijo tse tshwanetseng, mme re bone hore di dula di na le metsi, ho dule ho hlwekile ka mo di dulang ka teng, di dula le ka moo ho nang le kganya e bonahalang.

Lebaka le leholo le etsang hore re hlolehe hore hana jwale re boloke dijo ho tshwana le mehleng ya pele, jwalo ka ho etsa diengle le dijeme, ke hore hana jwale moo se re dula teng jwalo ka bo ditoropong, makeisheneng ha rena dibaka tsa moo re ka lemang teng, mme le bophelo bo re bo phelang, bo se bo potlakile haholo. Hape ho tshwana le ha re sa kgone ho etsa jwalo hobane, tikoloho ha e sa tshwana le pele, mme le mesebetsi eo re e sebetsang e dula e re kentse ka tlasa kgatello le nako ya ho etsa dintho tse ding ha re e fumane. Ke ka hoo re phelang, re reka kgafetsa kgafetsa re sa qete, empa re ka kgona ho iketsetsa ka baka la hobane ha re na lefatshe moo re ka lemang teng, ha re na dintho tseo re ka di sebedisang, mme hape le nako ha re fumane hantle.

Moo ho rekiswang thepa ya balemi ho fumaneha menyetla e latelang, o kgona ho fumana thepa ka ditheko tse tlase, o kgona ho fumana borapolasi ba bang ba tla o fa dikeletso, o kgona ho fumana hape le borapolasi ba bang ba tla kgonang ho o ruta ka tshebetso le hore ho re o ntlafatse polasi ya hao e sebetse hantle o tshwanetse o etse jwang. O kgona hape le ho ithuta ka mekgwa e metjha le e e fapaneng ya ho lema, ya ho atlehisa dijalo le ya hore, ho re dijalo tsa hao di leme hantle o tshwanetse o etse jwang ho ya ka sehla se o phelang ka ho sona le maemo a lehodimo.

Ba lelapa leso jwalo ka ha se re bone hore theko ya dijo e nyolohile, ke bone e ka ho na le seo re ka se etsang ho re re ikimulle ka theko ena ya dijo. Ke ne ke bona ho ka ba molemo ha re ka bula greenhouse ka mona ka jareteng, ra jala meroho, ra reka dikgoho, ra kgona ho ba le mahe le nama nyana. Hona ho bolela hore ka kgwedi re tla boloka diranta tse ka bang makgolo a mahlano ho meroho le mahe, mme lebese lona re tla le reka ho bo polasi ba haufinyana hore re ska ra sebedisa tjhelete e ngata ho tse ding tsa dintho, mme ha e le folouru le phofo, re tla lema koronyana e nyenyana le tsona re itshilele hore re kgone ho iketsetsa phofo, re kgone ho iketsetsa folouru, re tsebe ho ja.

Bothata ba hore re se ka ra jala meriana ya rona ya setso, mme ra e rekisetsa dishopong tse kgolo, ke hore ba ha SABS ba nka nako hore ba netefatse hore meriana eno e bolokehile, mme se re shebile hape ho sebedisa meriana ya sejwalejwale, e leng dipidisi le ditlhare tse nowang. Hobane jwale ka nako e ngwe le meriana ena ya rona, ha e na tekanyetso eo motho a ka e nkang, ke ka hoo re sa kgoneng hore re ka e sebedisa ho ya ka mokgoo ho hlokahalang ka teng, le hore re e jale. Hape e kgona ho hola hantle naheng hobane ke teng mo ho senang dikgwerekgwere, mo mobu wa teng, o le motle, le moo pula e fihlelang hantle le hona e nang le eco system e lekaneng.